Xa ndinokuthwalwa ndiyokutshatiswa nomntu endingamaziyo ndingakhangela indlela yokuqhwesha ndibaleke kodwa phambi koko ndingabaxelela ukuba andiyonxalenye nale nto yokuthwala kwam, andifuni ukuthwala. Ndifuna ukuzikhethela umntu endizawutshata naye. Kodwa ukuba babonakalisa ukungandiva nokungandimameli ndingakhangela indlela yokuphuncuka, ndibaleke, ndingabikho kuloo mzi lowo.

Indlela ulutsha olusithetha ngalo isiXhosa mva nje iyaxhalabisa kuba kuyabonakala ukuba ulutsha lwanamhlanje alusazi isiXhosa okanye abo bacinga uba bayasazi basithethayo abasazi kakuhle. Uninzi lolutsha alusithethi kwa usithetha isiXhosa, xa ludibene lusoloko luthetha isiNgesi. Loo nto leyo ke yenza ixhala kuba ithetha ukuthi ulwimi lwesiXhosa luyatshabalala kwaye luye ekupheleni. Ukuba akubikho bantu bathatha amanyathelo okulungisa lo mkhuba, loo nto ingathetha ukuthi ulwimi lwesiXhosa luzawfikelela esiphelweni okanye luhambe lungabi naxabiso, abantu balo bangangalwazi.

Isizathu endisicingayo esibangela uba imbeleko ibe ilisiko yaye ingesiso isithethe namhlanje kukuba abantu abantsundu beyonqena ukuyenza imbeleko beyibaleka. Ngoko ke abantu abakhulu baye bacinga ukuba ukukhuthaza abantu uba mabenze imbeleko mabayijike bayenze ibe lisiko ingabi sisithethe kuba isithethe asiyonto enyanzelekileyo uba mayenzeke, umntu angayenza nje kuba efuna uyenza. Kodwa ayifani nesiko lona linyanzelekileyo uba malenziwe eliya kuthi ukuba alenziwanga livale iindlela zabantu belo khaya.

Ngokokwam ukubona iimpahla zokuzila akubikho ndima ziyidlalayo kubomi bomhlolokazi. Ukususela apho zimenza ukuba adeleleke, zimbizela amehlo, zimenza uba abe yintlekisa, abantu bafune ukumxhaphaza kuba esazeka ukuba akanamthetheleli. Ndicinga ukuba iimpahla zokuzila zimenza umhlolokazi azive elilolo, azive engacacelekanga. Abantu batsho babone ithuba lokuba mabakhwele bezehlela kuye. Kanti ke ukuzila akukho sempahlani, kusendleleni yomntu aziphatha ngayo nendlela aqhuba ngayo nentliziyo yakhe.

Iingxaki endizibonayo ezijongene neenkokheli zolawulo bemveli banamhlanje kukuba izinto bazenza isiLungu ikakhulu, banxaxhile kwindlela yesiNtu yokwenza izinto. Nto leyo ibangela into yoba uluntu lungabi nalwazi ngezinto zakwaNtu uba zenziwa njani na xa bekutheni na. Ukanti ukuba iinkokheli zethu ibiqala pha kuzo into yoba zenze izinto ngesiNtu ibizawubalula ukuba nabanye abantu bafundiswe abanye ufumaniseke ukuba abazi nto ngezi zinto zakwaNtu kuba bakhule isiLungu abanye sebelibele.

Xa kunokwenzeka nditshate andinawukhetha ukutshata umtshato omhlophe ngoba andinabudlelwane nomtshato omhlophe. Ubudlelwane endinabo kukwenza izinto ngesiNtu, ngako oko ke nomtshato endinowutshata ingangumtshato wesiNtu. Isizathu esibangela loo nto leyo kukuba andinguye umntu omhlophe ndingumntu ontsundu ngoko oko ke izinto endizenzayo zimele ze zimelane nesikhumba sam uba sisiskhumba esinjani na.

Ngokokubona kwam iinkosi zomthonyama zisaxatyisiwe kule mihla ingakumbi emaphandleni ukutsho oko ezilalini ngoba kulapho zibonakala kwaye zisebenza khona zisebenzela uluntu. Kwiindawo ezifana neelokishi kunye needolophu andiqondi ukuba iinkosi zomthonyama zisahoyiwe ngoba abantu basedolophini abakhangaleki kwaye abazeki ngokungathi bangabantu abalaziyo ixabiso lweenkosi zomthonyama. Yiyo le nto bengazixabisanga kuba abawazi umsebenzi okanye indima edlalwa ziinkosi zomthonyama eluntwini.

Ukufunda kwabantwana kwisikolo esinabafundi abaphuma kwiilwimi neentlanga ezingafaniyo kufundisa abantwana ukuba mabathandane, banyamezelane bamelane nokungafani kwabo beselula. Loo nto leyo ibenza bayazi into yoba umntu ngumntu, akuhambi ngokuba ibala lakhe linjani na kuhamba ngokuba umntu ubaphatha njani abanye abantu. Ngako oko ebantwaneni abancinci, indaba yebala okanye iilwimi okanye iintlanga, ezahlukeneyo ayonto ifane ibe yinto exabisekileyo ukuba bayiqaphele. Ikakhulu bona bamkelana ngokuba bengabantwana bekwazi uba mabadlale bonke.